Ha ona le setswalle se tjena, hore seo tswele molemo. O tlameha hore o etse bonnete ba hore ha le le kopanong ya papadi ya lona, le bua ka tse shebaneng le papadi ya lona, mme le sebedisane mmoho le ho atlehisana.

Ke ithutile hore ha o le motho o batla talente ya hao e bonwe, o tlameha ho ba mokgotsi le marangrang. Marangrang a etsa hore di talente, kapo talente ya motho, e finyelle hohle ka potlako, ka nako e nyane fela. Empa e batla motho a nang le pelo hoba ho na le batho ba bang ba ka o buang hampe, ho na le ba ba ka ratang talente ya hao.

Ke aile setswalle sehlopheng sa bolo ya maoto e bapalwang ke batho ba bo mme fela. Re ya utlwisisana mme re bontshana le diphoso, re ya ahana. Ha ho motho ya fihlang ka pelo e bohloko, a tsamaye ka pelo e bohloko. Ha a fihlile ka pelo e bohloko, o tlameha ho tsamaya a thabile, mme ha ho na mohlang hape re etsang hore motho a fihle ka pelo e ntle, a thabile mme a tsamaye a utlwile bohloko. Re etsa ka bojohlejohle hore ha re na le mathata, re dula fatshe ho lekoluwe mathata, e fele taba ya teng. Ho ba o tlameha re bapale re thabile.

Ke bone ho sa rekiswe marotho a nang le mahe, mme nka hloka dikete tse mararo fela ho qala ho rekisa hona marotho a nang le mahe. Ke hobane batho ba bangata ha ba tsamaya ba lo shebella di-cricket kapa tsona dibolo. Ha ba nahane ho nka dijo, ba reka dinomaphodi, ba reka masimba, ha ba reke dintho tse leng hore di a kgorisa. Ba reka tsena tse monate fela, mme ke bona le monyetla wa hore nka fumana tjhelete ha nka bula kgwebo ena.

Ee, ke kile ka di bona di-video mme di-influencer tsena di ngata Youtube ka tsela e nngwe e makatsang, mme ba ba hlahisa mesebetsi e fapafapaneng. Ba bang ke ho pheha, ba bang ke ho penta, ba bang ke ho kenya meriri, o shebella o ithute, o bo kgathale. Empa o kgathala o ithutile ho hong. Hape e susumetsa ka tsela e ntle ho ba le ha o sa tsebe ho pheha matsatsing a jwalejwale, o se o kgona na ho kena ho Youtube o fihle o ithute, o bo etsa ka morao, o so tseba hore o tlo etsa jwang.

Ee, ke tlwaetse ho sebetsa ka sehlopha, mme tshebetsong ha o le jwalo, ho ba monate ka hore le kgona ho thusana le moo le sa utlwisising teng. Ha o ya ka tshabang ho botsa ha ho na le ntho a sa tsebeng. E fana ka monyetla wa hore le batho ba na ba nang le ditlhong, ba kgone ho bua ha ba na le mathata mme ba thuswe ka pelenyana. Ee, nka lakatsa ho kenya le moo ke sebetsang teng.

Tjhe, ha ke rekise diaparo tsa ka, le ha sehlopha sa ka se ntse se sa bapale hantle mme o tlameha hore ke tswele pele ke ba support-e haholo he jwale, hore ba kgone ho ba le matla le ho shebana le koduwa ena. Mme malome o tla tlameha ho ho ya reka diaparo tsa hae le ena mabenkeleng moo ke di rekileng teng. Ke tla mo bontsha mabenkeleng a a rekisang tsona diaparo tse, ha ke di rekise. Ho wa hlokahala hore re ba support-e haholo ho feta pele, hore le bona ba be le matla. Mme ha re ka ba lahlela matsoho hona jwale, a ba ba keke ba bapala hantle ho ba ba tlo hatelleha maikutlo.

Papadi e nngwe le e nngwe e hloka tjhelete, mme hape ho tlameha hore o tsebe hore o ka jewa, o ka kgutla o hapileng kgau. Mme le teng, ha o ha o bapala papadi tse kang tsena tsa mabelo a di koloi, o tlameha hore o etse bonnete ba hore koloi ya ho o e patalla insurance. Ho ba ha koloi e ntse e bapatswa mane e bapatswa mane, ho wa etsahala nengneng di-engine tsa koloi di tjhe, mme ha o sena tjhelete kapa yona insurance, e ba mathata. Ha o no kgona ho lokisa koloi eo, e tlo batla tjhelete e ngata e siko. Mme ho batleha hore o dule fatshe ka pele o ikwetlisa o shebe di ditjeho tsa koloi le ntho e nngwe le e nngwe.